Ukhona umntu endimaziyo ekhe yamehlela le nto kukho umntu obezenza yena kuWhatsapp, umane ethumelela abantu iteksti ethi ndisengxakini, ndicela undithumelele i-thousand rand, ndicela undithumelele i-two hundred, iyapakisha laa mali. Kodwa njengoba ithunyelwa nje le mali ayiyi ebhankini yalo mntu athi unguye, ivele ihambe iye kuye streyithi ogqiba ingaveli ke ngoku ebhankini uba ngubani yena lo mntu.

Ndicela sinyamezelane, ndicela sibe nendlela yokwenza izinto. Siyayazi uba i-library le yindawo yokufunda, funeka ibe yindawo ebambe ucwangco, kuthi cwaka kungangxolwa. Mhlawumbi ke singazama indlela yoba kubekho indawo yaba bantu babukela ezi vidiyo, mhlawumbi indawo eyekhompyutha yenzelwe i-sound proofing okanye ibe sekoneni engaphandle, ingabi lapha kule ndawo ye-library, apho izawuphazamisa abanye abantu abazokwenza omnye umsebenzi.

Abandaziyo bandibiza uKim, uKim yintombi apha eyikhrim.

Ndicinga kobu buxhakaxhaka bale mihla bufuna sicinge ngohlobo olutsha, sibe nendlela entsha yocinga kuba obu buxhakaxhaka bona buzile nyani ukuzothatha imisebenzi, kodwa bekumele uba sinayo indlela yosebenzisana nabo. Abukho dangerous as much as we think, ikhona indlela esinosebenzisana nabo, ukuze sikwazi uphivotha.

Kukho laa nto kuthiwa yi-bandwidth ayifikeleli kwindawo ethile, umzekelo iWi-Fi yethu apha endlini iyaphelela apha endlini, ayiphumi iyophuma ngapha kwegeyithi, funeka umntu abe umile egeyithini ukuze ikwazi usebenza. Isizathu saloo nto yi-bandwidth, ii-waves azifiki ngaphaya, ziphelela kule ndawo ithe , masithi umzekelo uVodacom mayiphelele apha le, mayiphelele apha le.

Ndicinga yilaa ndlela bendithetha ngayo uba sisebenzisane nazo ezi obu buxhakaxhaka. Umzekelo, laa laa virtual assistant ngumntu osebenzayo, ngumntu ozizamela imali, nam ndike ndisebenze laa msebenzi. Uyancedisa apha endlini uba ube nale mali yokuthi, yokuthi.

Ndicinga ukuqhagamshelana ngeintanethi kwabantu basemaphandleni yinto ebaluleke kakhulu. Nabo bazawufumana indlela yokwenza izinto entsha efanayo nawo wonke uMzantsi Afrika, ekungafunekanga umntu akhwele iteksi aye edolophini for uyokwenza izinto ebenokwazi uzenza endlini.

Yho! Iyadura idatha, amaxabiso axhomile. Kungcono umntu azenzele iWi-Fi, a-aplayele iWi-Fi ngcono kuba okwa kumane kuthenga, okwa kumane kuthenga uyayispenda ne-two hundred ngeveki. Yimalini ngenyanga ke ngoku?

Ukuba kungafunyanwa abantu abarayithi for utreyina baqeqeshelwe le nto, aba bantwana baphuma esikolweni benze le nto, baqeqeshelwe le nto. Baze apha emaphandleni bazoqeqesha ababo abantu, bazokwazi ufundisa abantu ngobu buxhakaxhaka, ndicinga uba singakulungela ngoko.

Ndicinga ukuba ndiyayivuyela into yokuba kungaphuhla, ingaphucuka indlela yokuba amayeza aza njani ebantwini, afika nini amayeza ebantwini. Siyibulele nale nto yale thekhnoloji ukuba izenza lula izinto. Ndibukele kule kliniki ilapha kufitshane kuthi, abantu, umntu ushiya ikhadi lakhe ekliniki, kufakwe iinkcukacha zakhe, adilivarishelwe iphakeyiji yakhe enamayeza wakhe.

Apha endlini thina sidla ngoyicima siphinde siyilayite. Uyirisete, urisete ifowuni yakho uba ayisebenzi, kodwa ke uba ide ibe ayisebenzi ufowunele i-ISP yakho.